Ukuba ibhasi ihamba ngesantya esiphezulu ndingahlala ndizinzile, ndibophe ibhanti lokhuseleko. Ndizame ukuxelela umqhubi okanye unogada ngoxolo ukuba abakhweli bayaxhalaba. Ukuba oko akunakwenzeka ndingasebenzisa uncedo olungxamisekileyo ukwazisa amagosa afanelekileyo.

Izithuthi zikawonkewonke azisoloko zilungele abantu abadala ngenxa yokungabikho kweendawo ezifikelelekayo nezikhuselekileyo. Ukunyuka nokwehla , ukunyuka nokwehla kunzima kwaye abanye abaqhubi abanamonde. Ukuba ziphuculwa ngabantu abadala abangakwazi ukuhamba ngokukhuselekileyo nangokuzithemba.

Ndingathi uxolo, kodwa le tshintshi undidlulisela yona ayiphelelanga. Ndicela utsho kudrayiva ukuba ayikapheleli le tshintshi.

Ndiza kuhlola isimo semoto kwaye ndilungiselele zonke izinto ezifana nezipho zokuhlala kunye nezixhobo zophuculo. Ndiza kuqinisekisa ukuba bonke endihamba nabo banolwazi lwezinto eziphambili kwaye ndicwangcise indlela neendawo zokuphumla.

Kwavela ukungavumelelani phakathi komqhubi weteksi nabanye abaqhubi ngenxa yomphosa ophazamisayo ophumelela ngaphandle kokuqhuba. Ukuxhatshazwa kwakudalwa kukukubeka endleleni kube yindawo enomsindo.

Imibutho yeeteksi yenza ubomi bube lula kubakhweli ngokubonelela ngohambo olukhuselekileyo nolukhawulezileyo. Nangona kunjalo, imigaqo ecacileyo kunye nolawulo olungcono lunokuphucula indlela abasebenzi abasebenza ngayo.

Kwimeko enje ndingacela ngobubele kumqhubi wale meter taxi ukuba asigoduse. Nathi sizombhatala ngokufanelekileyo.

Ukusebenzisa isithuthuthu njengendlela yothutho kunokufaka imingeni efana nokuphumla ehlangene zemisindo emikhulu kwidolophi. Kudingeka ukuhlola izinto ezifana neendawo ezilungiselelwe ziphozo.

Ukuphatha iprem xa usebenzisa iteksi kunzima kuba ithatha indawo eninzi emotweni. Kufuneka uphathe umntwana, iprem kunye noobhaka ngaxesha nye, nto leyo enobunzima. Iiteksi zihlala zingenazo nezitulo zabantwana kwaye iindawo ezithile azilungelanga iprem.

Xa ndibona iilori ezinkulu ndicinga ukuba ziphethe iimveliso ezifana nezixhobo zokwakha, ukutya okanye impahla. Zisenokuba ziya kwiindawo zokuthengisa kumashishini okanye kumazwe angaphandle. Iilori zidlala indima ebalulekileyo ekuhambiseni izinto ezibalulekileyo.

Ukusebenzisa imoto yakho kuyabiza ngokuba ngokuba , ngenxa yeendleko zepetroli, i-inshorensi kunye nokuyilungisa. Kufuneka uyigcine imoto isebenza kakuhle rhoqo, nto leyo eyongeza kwiindleko zayo zexesha elide.